Ngingavumelana ngokuthi ngiqale ngibonge ngokuthi abelane nathi ngendaba yakhe, kuyinto enesibindi futhi kuyingxenye ebalulekile yohambo lwakhe. Ukuhlangabezana nezinkinga ezifana nalena kudinga amandla amakhulu futhi kusiza thina sonke ukuba sifunde ngokubaluleka kokululama nokweseka omunye umuntu. Ngiyakuqinisekisa ukuthi indaba yakhe ibalulekile futhi inamandla okusiza abanye abangakaze bazizwe belahlekelwe ithemba.

Okokuqala ebengingakwenza ukuhlaziya kwezidingo ezidingakalayo, kanti futhi kuphinde kube ukuthola itiyori eyanele ngezacishamlilo, kanti futhi ukuqeqesha abantu ngokubaluleka kokuba isacishamlilo. Okunye futhi ukuba kusetshenziswane ngokubambisana, ukuze into ezosetshenzwa phekwayo iphumelele.

Izincuphe ezomzimba, lezi zincuphe zihlobene nengozi yokulimala komzimba ngesikhathi sokusebenza, isibonelo ukushiswa ngenxa yokushisa okukhulu. Kanti olunye uhlobo izincuphe zamakhemikhali, lezi zingozi zivela ngenxa yokuhlangana nezinto eziyingozi zamakhemikhali, isibonelo ukuphefumula amakhemikhali ayingozi noma intuthu enobuthi. Kanti olunye futhi ubungozi obungokwenqondo, lezi zingozi zithinta inqondo nemizwa futhi zivame ukubonakala ngenxa yokucindezeleka noma imisebenzi esabekayo, kanti isibonelo sakhona ukucindezeleka kakhulu ngenxa yokuphila yokuphila engozini.

Ikhampani kufanele imamele uvo labasebenzi njengoba umuntu nomuntu unelungelo, okanye uma engathandi ukuthatha leyo booster kuyilungelo lakhe lokho. Akumele ikhampani ize ibaphoqe ngenkani ukube benze into abangathandi ukuyenza.

Kungaba ukuthi kukhankaswe ezinkundleni zokuxhumana okuyilapho amadoda eyokwazi khona ukuthi akhuthazeke, kanti futhi kungaba ukuthi ku-inthavyuwe ososaziwayo abadumile. Okuyilapho okuyogqugquzeleka khona namanye amadoda ukuthi akwazi ukuyokhuluma ngezinkinga zempilo yengqondo.

Engingakwenza okokuqala ukuthi ngizichaze ukuthi ngiwubani kubazali bomntwana, ngiphinde ngitshengise uzwelo ukuthi lokhu ababhekene nakho kuyinto esizwelana nayo kangakanani okanye engizwelana nayo kangakanani. Ngiphinde futhi ngikhombise ukubaseka kuyo yonke into eyenzakalayo ukuze umntwana wabo agcine eseluleme, ngiphinde futhi ngingabaniki ulwazi olungamanga, ngibe neqiniso, ngingabi ngingabaniki amathemba angekho.

Kuyosiza ekutheni uma isikole singenakho ukudla okanye uma uhulumeni engakakulethi ukudla esikoleni, izingane zikwazi ukuthola okuya ngasethunjwini njengoba ngoba isikole sinayo ingadi. Futhi zikhona izitshalo ezizokwazi ukuthi ziphethwe izingane zithole ukudla ngaleso sikhathi, kuze kufike ukudla.

Ukuthi engingakwenza ukuthi ngibe nomsindo onamukelayo nokungagwebi, njengokuthi ngilalele ngokugcwele ngaphandle kokuphazamisa noma ukuphikisa inkulumo. Okunye ukuthi ngiqinisekise ukuthi indawo iphephile, okunye ukuthi ngisekele ngamagama aqinisekisa nokukhuthaza.

Umphakathi ingasiza ngokuthi ifundisise kabanzi ngezezitshalo okanye emphakathini kube nezingadi eziningi, lapho khona izikole eziyokwazi ukuba zithenge khona ukudla okunomsoco. Njengani? Njengezitshalo ezinomsoco bese zikwazi ukuba ziyiphekele abantwana ukudla okunomsoco.

Ukuhlanganisa kwalezi zinto ukucwasa imikhuba yobudoda, ukuntuleka kwezinsiza nezindleko kwenza kube nzima ukuthi amadoda afune noma athole usizo lwezempilo, uma ebhekene nokusebenzisa kabi izidakamizwa noma utshwala. Ukuze kube nempumelelo ekwelapheni kudinga izindlela ezibandakanya ukwephula izimiso ezingalungile, ukwakha izikhungo ezamukelayo futhi kunwetshwe okufinyelela kanye nokusebenzisana nomphakathi. Ukubhekana nalesi siyaluyalu ngendlela enobubele nenhlonipho.

Ezibhedlela zikahulumeni kuhlezi kugcwele ngokuthi akungenwa ngamali, kanti futhi lokhu kugcina sekwenza odokotela bengakwazi ukunaka wonke umuntu ngesikhathi esisodwa. Okudala ukuthi abantu begcine sebehlala isikhathi eside bengakalutholi usizo.

Zala makhambi ukuthi ziyashesha kwesinye isikhathi okulapha umkhuhlane kanti futhi ugcina usukhipha imali encane kunale obungayikhipha kodokotela, ngoba isikhathi esiningi izinyanga okanye nezangoma azibizi ukundlula odokotela. Kanti ubungozi ukuthi la makhambi esikhathini esiningi agcine esekulimaza izingxenye zomzimba, lokho okuyingozi okunobungozi obukhulu kakhulu.

Izikole zingaqala amaphrojekthi lapho eziyofundisana khona okanye eziyofundisana khona nabafundi kabanzi ngezempilo, kanti futhi ziphinde zifundise abafundi emakilasini ukubaluleka, kanti nokudla ukudla okunempilo.

Izikole eziningi azinazo izinsizi ezinjengamaphakethe osizo lokuqala noma amathuluzi okuzilolonga, okuvimba ukufinyelela okufanayo kulwazi olubalulekile. Ukuze kubhekwane nezinkinga futhi kuncishiswe ukungalingani kwezempilo, kubalulekile ukuhlanganisa imfundo ebambekayo, ukuqeqesha othisha ngokuqhubekayo nokubambisana nezinhlangano zangaphandle. Ukuhlinzeka ngezinsiza, lokhu kungaqinisekisa ukuthi bonke abafundi kungakhathalekile indawo noma isimo sabo, bathole ulwazi oluyisisekelo noma olubalulekile olungasindisa izimpilo.